Ke tla leka ho thusa ka tsela e molemo. Ho bohlokwa ho fa ba hlokang thuso le ho ba le ho ba fa thuso e ba e batlang. Le ho ba fa le monyetla wa iketsetsa. Ho tlaba molemo ho ho sebetsa le bona le le ho ba fa tsebo e hlokahalang hore ba atlehe le bona. Hore le bona ba kgone ho iketsetsa. Ba kgone hore le bona ba etse tjhelete ya hore ba e ba ba reke dijo, ba kgone ho ja, ba fiwe le tetla ya hore ba kgone ho iketsetsa hore ba kgone ho thola dijo.

Ho ntlafatsa tshebetso ho sebedisa metjhine e metjha le mekgwa.

Tsebahatso ho le ho ikopanya le sebedisa metjha ya ditaba le dipheto ho tsebisa bareki ka dijalo tsa hae. Ho fumana bareki ba nang le dithahasello. Tlhahlobo ya mmaraka, nka ithuta ka maraka le ditlhoko tsa bareki ho tseba seo bareki ba se batlang ho tla thusa ho lokisa dijalo. Tlhahiso ya sehlahiswa. Nka sebedisa mekgwa e mentle le e amanang le tokoloho ho hlahisa dijalo tse ntle tseo di ka kgethollwang. Ho kopanela, ikopanye le balemi ba bang ho tsheha morabe ho iketsa ho eketsa matla a hao mmarakeng.

Ee, ke kile ka entsha potata. Ke kile ka e ka e ja makgetho a mangata. Potata e monate haholo. Potata e fumanwa haholo market-eng le mekotleng ya dijo. Hape o ka e fumana ho balemi ba sebaka sa heno, kapa o e fumane ho batho ba rekisang tseleng. Potata e monate e na le melemo e mengata ya di-carbohydrate. Ebile e monate haholo ha e tjhesa. E ratwa le ke bana ha ba e ja hoseng ha ba tlo ya sekolong.

Dijalo tse jewang di ka qhekellwa ka mekgwa e fapaneng jwalo ka peo e fosahetseng. Balemi ba ka sebedisa peo e sa lokelang, e leng se ka bakang dijalo tse fosahetseng. Mohlala, ho sebedisa peo ya mafu ho ka qhekella. Ho eketsa di-chemical. Ho eketsa di-chemical ho dijalo tse kang dirapa le meroho. Ho ka kanna peo e fosahetseng e leng qhekella bareki. Tlhahiso e sa nepahalang. Balemi ba ka etsa hore dijalo di shebane le tse fapaneng ho di bontsha ka tsela e molemo, empa di kanna tsa se be le molemo mo molemo bo nepahetseng.

Eya, ke thabela mofuta ona o motjha wa terekere o na le molemo o mongata. Nako. Terekere tse tse ntjha di thusa ho sebetsa ka pele le ho eketsa tlhahiso. Puleng ba temo o boloka nako, o boloka boleng ba di jalo ka ho di jala hantle le ho di bokella ka mokgwa o nepahetseng. Mokgwa o bonolo, ho bonolo ho sebedisa terekere. Ho bonolo le ho e tsamaisa ho fa bale balemi ba polasi tse nyane menyetla e mentle haholo.

Eya, ke tla ba thusa .

Kgwebo e ya ho monga yo polasi. Basebetsi ba fumana tjhelete e nyenyane feela. Ba fuwa tjhelete e nyane, ha ba kgone ho fepa lelapa la bona.

Hore a qale, o tlamehile hore a etse hoko, ha fetsa moo a lo reka dikalakunu tse nyane. A di hodise, a reke ten kapa five. Tse leshome kapa tse tharo. A di hodise, di hole, di be ngata.

Ee, nka eletsa batho ba batlang ho lema hore ba qale ka Lehlabula, ba qale ka ho lema ditamati. Ditapole le dikhoso le dipotata.

Meroho e ke jalang tshimong ya ka, ha e tshwane le meroho e rekiswang shopong, hobane meroho e ke jalang ha e na di-chemical-e. E jadilwe ka metsi a hlwekileng, le mobu o hlwekileng fela.

Sehwapa se etswa ka nama ya kgomo kapa ya podi kapa ya kgoho. E ya omiswa. E tshelwe letswai e behilwe ka montle letsatsing e omme. Ha e se omile, ra e ja hamonate jwang.

Nka kwata haholo, ka utlwa bohloko haholo hore hobaneng a sebetsa a kganna dikoloi tsa ka a sena dipampiri tsa ho kganna. Nka mo jwetsa hore a tsamaye a lo etsa dipampiri tsa ho kganna. Nka mo emisa hanyane hore a tlohelle dikoloi, a se a kganna dikoloi a sena dipampiri tsa ho kganna.

Ke le titjhere sekolong hore ke rute barutwana ba ka hore ba tsebe ka ho lema. Nka tlisa nka lo qoqisana le balimi, hore ba tle ke qoqisane le le monga polasi. A tle sekolong a tlo ruta bana ba sekolo hore ho lemiwa jwang, neng, ho lemiwa eng.

Hela, mokgotsi. Ke o qoqele hore naheng re ja hamonate, re ja di morobeiye , ha re ile ra ile naheng re o tsoma. Re tla ja diperekisi, re je hamonate. Re ja le di orange naheng. Ra di thola difate tsa teng naheng.

Ho na le dimela tse ding moo polasing ya ka tse ke di jadileng tse seng tjhefu. And then ho na le tse imelelang ka botsona tse e leng tjhefu. Le tla di bona ka ka colour ya tsona. Kopa le itlhokomeleng le sekebe la di nka la di ja le sa mpotsa. Le mpotseng pele before le ja mo polasing ya ka.

Nka eletsa borapolasi hore ba itlhokomele ha ba le polasing le basebetsi ba bona ba itlhokomele, ba latele melao ya hore ba itlhokomele jwang.